Dumela lerato la pelo ya ka, mona ke o eletsa ka ho reka ho kenya network ya fibre ya MTD, eo e leng hore ka yona o patala three hundred and fifty fela ka kgwedi, mme wa saver hobaneng ke network ya fibre, e senang tshusumetso ya niks. Le ha dipula di na maru , network e dula e le teng ka dinako tsohle, mme o patala three hundred and fifty fela ka kgwedi, bo sesolo se sekaalo. Ha wa tlameha ebe o ntso reka data, e ngata, e felang ka letsatsi.

Pono ya ka sena ke hore ke ntho e ntle, hore re nne re tsebe hore na kantle ho Afrika Borwa, hore na dinaheng tse ding tse kantle, ho ntso ho etsahala eng, hobaneng Afrika Borwa monana re na le dinaha tseo e leng hore re tsetetse ho tsona, tseo re tlamehang re dula re le hlwahlwa, ebile re tseba hore na ha ho kantle ka moo, di ho di etsahala jwang, le hore ho ntse ho etsahala eng, hore tsetelo ya rona, e seke ya ba ya lefela, kapa ya ba tshenyong.

Wi-Fi ya setjhaba e kenywa dibakeng tse tshwanang le ditliliniking, library, le police station, moo e leng hore re kgona hore re kene ha o ntso o le tliliniking mane, o kgona hore o kene mara ngrang, o shebe hore na ho ntso ho etsahala eng, ka ntle ho naha ya Afrika Borwa. O dule o le maemong a matle, ka dintho tse ntseng di etsahala naheng ya Afrika. Jwale Wi-Fi ya mahala e kenywa dibakeng tse tshwanang le bo tliliniking, library, le police station. Le dikolong e teng hape, hape.

Nna hore ke boloke data ya ka, ke reka data ya network ya Cell C, eo e leng hore ka yona, ke reka data ya fourteen ranta, e leng one gig, e nka matsatsi a mashome a mane. Jwale hore ke boloke data, ha ke ye ke be ke kene dinthong tse ngata, ke ye ke kenye WhatsApp, Facebook or ke yetse dipatlisiso ka tse ding tsa dintho tse leng hore ke hloka ho di tseba tse ntseng di etsahala, ke batle bo mosebetsi jwalo, jwalo. Jwale hore ke boloke data ya ka, ha ke ye ke kene dinthong tse senang molemo, tse leng hore ka hosane ke tlo fumana di njella data.

Ena ke taba e bohloko haholo, hobaneng ka nako tse ding o fumana o re nako yeo o reng wena o tlo sebedisa di-gig tsena, tseo tla beng o di fuwe, o fumane hore nako ya teng e se e fetile, hape hape o fumane hore ha o sa kgona ho e sebedisa gig eno, mohlomong o tla be o le besakga ka e nngwe ya dintho, ya mesebetsi ya hao ya bo ka tlung. Ha o re pha, o fumana hore hora e se e fetile, ka nako e nngwe, o fumana hore o fuwe for letsatsi leo feela, empa ha o kgone hore o e sebedise e fele. Jwale ke ntho e bohloko haholo, hobaneng jwale rona batho ba dulang ba sebedisa data ka nako tsohle, o fumana hore ha o kgone, ha o kgone hore o e sebedise hore e fele data yeno. And e be ntse e le ngata.

Hona ke taba e bohloko haholo hobanyaneng, o tla be o patetse tjhelete e ngata bakeng sa router, empa o fumana marangrang boholo ba nako. Jwale ho molemo hore, motho o iphumanele ntho e kabang ekareng fibre, yeo e leng hore o e patala ha ngwe ka kgwedi, mme o patala tjhelete e tlase haholo, bakeng sa hore o fumane marangrang ohle o wa batlang.

Nna ke rata dikalane tse ka tlase haholo, hobaneng ke ke shebelle ditaba ka nako ya mantsibuya, hobane mahareng a letsatsi motho ha o ye o fumane nako ya hore o shebelle dikalane haholo. So ke ye ke di shebelle ha ngata, ka matsatsi a di-weekend, moo e leng hore ke kgona ho di sheba, ho tloha letsatsing la mantaha ho fihla ka labohlano, ha ntse di phethwa phethwa jwalo, mahareng a letsatsi ha nako e ntse e tsamaya.